Ukubona kwami uMnyango wezokuThutha kumele ufake amakhamera amancane asuke ebuka umshayeli uma eshayela, ukuze bebone ukuthi bayayithobela yini imithetho yomgwaqo, noma kubekwe amaphoyisa emigwaqo amakhona namakhona ukuze bebone ukuthi abashayeli bamatekisi bayayithobela yini imigwaqo, noma kubuzwe kubona abagibeleyo ukuthi ngabe umshayeli uyilandele yini imithetho yemigwaqo.

Amanani aphezulu ezimoto zakwa-Uber no-Bolt. Ayawaxosha amakhasimende awo ngoba aphinde awahehe ngoba u-Uber ukuthatha beno-Bolt bakuthatha bekubeke la ofuna khona, kanti itekisi igcina ngokukubeka esitobhini. Yize noma ekhuphuka amanani kodwa abantu basaqhubeka nawo u-Uber no-Bolt.

Kungaba nomthelela omubi kubantu abathembele emabhasini. Yize imali ikhuphukile kodwa ayikho into abangayenza, khona bayadinga ukugibela.

Ukudla engithanda ukupakisha uma ngizohamba uhambo olude ubhanana ukuze ngizokwazi ukubamba umchamo, ngingahambi ngichama endleleni, isinkwa esiningi nenyama nojusi namafruthi.

Sanibona noma sawubona, bengisacela ukubuza ukuthi imaphi amatekisi alungileyo azongiyisa endaweni ethile.

Ngingawarephotha amabhasi ukuze abaphathi babo bezothatha zokuthi abagibeli befike ngesikhathi ukuze nami futhi ngifike endaweni ngesikhathi osuke ngihlele ukuya ngaso.

Ngake ngahlangana nomuntu, ngihamba uhambo olude. Into engayithanda ngaye ukuthi wayethobekile futhi wayebukeka njengomuntu olungile. Ngoba wathi nje engibona wangibingelela, wahlala eduze kwami. Sakhuluma ngempilo yakhe nami ngakhuluma ngempilo yami, sazwana kanjalo. Kuyimanje nje singabangani abakhulu.

Yebo, ngake ngamubona umshayeli umshayeli wetekisi nomunye umshayeli wemoto emgwaqeni. Into eyabanga ukungqubuzana ukuthi umshayeli wasuke washayisa imoto yasomatekisi kwase kwasuka umsindo.

Kulesi simo ukuthi ngicela ukuhlala kwenye indawo, ngoba mina ngiyagodola umuntu ongagodoli eze ngalapho engihlezi khona, ukuze kuzoxazululeka isimo engikuso.

Yebo, ukhona umehluko ongaba khona. Abantu bangagibela ngamanani aphansi, ikakhulukazi ama-student ngoba iwona asebenzisa o-Uber kakhulu no-Bolt.

Ngizizwa ngingemnandi, ngingaphathekile kahle ngamanani amathikithi amabhasi, ngoba akhuphuka njalo kanti futhi amanye awaphathani kahle abashayeli bamabhasi yize ukhokhe imali enkulu.

Ngoba iwona afika kuqala, hayi kuqala kodwa iwona abantu abajwayele ukuwasebenzisa, futhi iwona eNingizimu Afrika.

Abashayeli bangashayela kangcono uma bengathola ukuqeqeshwa okungcono kanye nemiholo engcono. Lokhu engabenza begqugquzeleke ukuthi behleli besemsebenzini futhi beshayela kahle.

Yize ungemuhle umuzwa wokuwela umngcele ngebhasi, kodwa khona kwakungenzima futhi kwakungekho okuthini ngoba akwenzekanga lutho. Umshayeli wasiphatha kahle saze safika kwelinye izwe siya e-Swaziland ngebhasi.